Ke rata ho shebella bolo hoba ho bapala di-club-a tse pedi tse hlodisana. E nngwe ha e hlotse o e ikutlwa, o kgotsofetse ka pelong hoba o no ntse o shebelletse hore ha ntse ba bapala ke e feng e tla hlolang le teng eo e hlotseng e hlotse ka mabaka afeng.

Ho na le papadi e bapalwang kwana mose ho thirty-one ke football. Ka mona Afrika Borwa ha e yo. Ke nahana hore ha re ka etsa research ya rona, ra fumana motho a ka bontshang dibapadi tsa ka mo Afrika Borwa hore papadi ena e bapaduwa jwang mme ba nang le kgahleho ba ka e thabela ho bapala na.

Batswadi, bana ha ba na dibolo tsa ho bapala ha sekolo se tswile. Ka hoo, re kopa batswadi ba ntse bonyane boo ba nang leng bona. Hore re kgone ho tlatsa, re kopanye, re kgone ho reka diphoofolo tsa sekolo tse loreng bana ba tla kgona ho bapala ha sekolo se etswa.

Ha o hola o amana le tsa dipapadi, o hola o na le hlompho ebile o hlomphuwa le batho ba setjhabeng. Tsa dipapadi di kgona ho phutha batho hoba di ba etsa hore ba se nwe bojwala, ba se sebedise dithethefatsi. Pono ya bona e be ho tsa dipapadi fela tse e leng horeng di tla ba tswela molemo bophelong ba bona ka hosane.

Bohlokwa bo bong sa dipapadi tsa mekgatlo ke ena, le kgona ho kopana hantle le le le mokgatlo, mme le bontshane tseo tse ding ba bang ba sa di tsebeng, le a kgona ho dula .

E seng hore ha ba fiwe menyetla, ke hore bona ha ba so iphe nako ya ho tswa ba ye di-venue-ng tse ding. Le teng hape ena ekaba projeke, e leng hore motho e leng DJ a ka iketsetsa yona, a batla ho ilo bapala dipolekeng tse ding tse ditjha tse loreng ha a tsebiwe ho tsona. Ka hoo, ke ha ka etsa hore career ya hae ka boDJ e hole.

O ka ba monate haholo ha World Cup e ka kgutla mona Afrika Borwa. Ha ke le moetapele wa tsa dipapadi, ke ka etsa hore ho be monate ka tsela e leng reng batho ba ke se kgolwe hore World Cup e tshwaretswe mona South Africa Boroa. Seo nka se etsang ke hore ka nako tsohle ho dule o shebelletswe dipapadi, dipolekeng tse hlophehileng, tse nang le tshireletso, tse hlomphehileng ebile dipoleke tse tla sireletsang ditjhaba tsohle. Bana ba tla dula polekeng e itseng, ba shebelle ha ebe ba batla ho shebella. Batswadi ba tla dula polekeng e itseng, ba shebelle. Ebile ho tlaba le dipoleke tse leng horeng di hlokomela bana ha batswadi ba ntse ba shebelletse dipapadi.

Ho etsa tjhelete ka tsela ena, nka etsa hore ke bitse batho, ke tlo ba tsebisa ka motho eo a neng a dula mo a tummeng hore ba mo tsebe ba bone le poleke eo a ne a dula ho yona. Ka tsela eo, ho hle batho ba tsebe tseo tse bohlokwa kaofela ba tla tlameha ke ho patala ha ba tlile ba tlo batla ho tseba ka motho oo a hlomphehileng.

Dipapadi di etsa hore o kgone ho ba fit, mmele wa hao o nonolofalle ebile o be motle. Dipapadi di ho thibela nthong tse ngata jwalo ka bojwala, dithethefatsi le metswalle e sa lokang. Ha o le dipapading, o kgona ho ntsha kelello ya hao le maikutlo a hao, o shebane le dipapadi, o lebale ka tsohle tseo tse tla etsang hore o se tswele pele ka bophelo ba hao.